Tjhe, ha ho tluwa monyetleng wa ho feta tekano, bank-a ya ka e tsamaya pele. Ka ha e kgona ho sheba hore lekeno leo tlwaetseng ho le fumana ke le le kae. Mme e bang ba ho fetisa tekano o tla kgona ho nono ho patala tjhelete eo. Ke batho ba yang ka tsela, e leng o fumana ka tjhelete ha ba o nehele fela tje hobane wena o batla ho ba na le tjhelete e fetang tekano. Ke bank-a e le batho be ke ba bonang ba sebetsa kannete papisong le tse ding, ba sheba bokgoni ba hao ho ya ka tsela e bona ba boneng o fumana matlole ka yona. Mme hoo ho nthusitse haholo hoba e bang ba ka mphile ho feta tekano. E ka be ke fetile mme ke se na le bokgoni ba hore ke tla tla ke etsa jwang.

Nna ke ile ka iphumana ke hloka yona tekanyetso e fitileng yona e bitswang overdraft. Ka nako e ne ke ingodisetsa dithuto tsa ka thutong e phahameng. Ho ne ho hlokeha tjhelete eo ke neng ke se na yona ka nako eo e ne e hlokeha ka potlako. Re fuwe nako hore re lefe ka nako e itseng. Ke ka hoo ke ileng ka bona bohlokwa ba overdraft, ba jwale ne se ke tlamehile ke nthwe e neng ke e hloka bophelong ba ka. Ke ne ke hloka ho ntshetsa dithuto tsa ka pele. Mme ne ke hloka tjhelete eo. E ile ya nthusa haholo hoba ke ile ka kgona ho finyella se neng ke se labalabela. Ka ho lebaka la ka le ne le le la pele, e ne le yona leo la hore ke kgone ho patala dithuto tsa ka ka nako.

Mabaka a tjhelete a mangata, mme e re e fumanang ha e ya anele kaofela. A mang, ha hona hore re ka tjhetjhisa. Nna ke nka e nka for mabakeng a tshwanang le thuto. Hoba ha se lebaka leo o ka le reng ke tla le busetsa morao, ke tla tla ke emela nako e itseng. Ke lebaka le tlo o tswelang molemo ha o ntsa ya pele. Tjhe mabakeng a a nang le ntho ya ho ntshetsa bophelo ba hao pele, nna nka e nka tefello e fetang tekano. Ke bona e le molemo. Ba tla tlo kgona ho patala hanyane hanyane, empa seo se batlang se ono tlabe o se fumane. E ne e se ntho o e batlang e tlo feta ha ha nakwana e leng ntho e tlatla, eo phidisa nako e telele e tlang.

E bang o lakatsa ho fetisa tjhelete ho tloha akhaonteng ena ho ya ho yane. Kena mobile app-ong ya hao e mohaleng wa hao. Ebe o kgetha account eo o batlang ho ntsha matlole ho yona. Ebe o kenya nomoro ya account o batlang e ye ho yona. O kenye mabitso a hao, ebe o maneha tjhelete eo o lakatsang ho e fetisa hore ke bokae. Ebe o tobetsa send ka mora nako, o tla tlo fumana tsebiso e o tsebisang hore matlole a sa tswile account-eng yane ebe ha tlo fumana tsebiso matlole a sa fihlile ka account-ong ya hao e nngwe.

Motswalle ha se monahano o motle wa ho ntsha medical aid. Hobane ho kula ha o no tseba hore ho tla fihla neng mo tla hlokang thuso ya bongaka. Nka mpa ka o eletsa feela hore mohlomong o shebe wa ditjeho tse tlase or tse lekanang ditlhoko tsa hao. Ka ha motswalle ha ona bana ba bangata, o ka fumana medical aid-i o mong o kgonang ho kenyetsa bana ba hao ka tjeho tse tlase. Kapa o ntshe ntho tse ding tse leng hore mmuso wa kgona ho di etsa dipetlele, tse nyane tse kang ntho tsa bo ho ntsha leino, o ka di ntsha medical aid wa hao. Empa hore o tlohelle total ha ke bone e le ntho e lokileng, medical aid o bohlokwa ka tsela eo motswalle.

Tjhe, ha re ikgethele ho kenela UIF. Ke ntho e molaong hore motho o mong le o mong a sebetsang ka hara naha ya Afrika Borwa, a tle a patale UIF yena le mohiri wa hae. Ho tseba ka ho fumana dithuso tsa UIF le ho tseba ka tsona. Ke bona e le ntho e sa bapatsweng haholo. Empa ha jwale ke nthwe re utlwang di seyalemoyeng. Ke yona feela tsela e re utlwang ho feta feta moo. Ha eyo e nngwe tsela.

Kasheno, re se re kgona ho fetisa matlo le diakhaonteng. Mme re lefelle batho hanghang. E ne e bitswang immediate payment ke ntho e neng re sa kgone ho etsa lemong tse hlano tse fitileng. Ke ntho e molemo haholo hobane hangata re batla ho etsa dintho di hle di fihle mo di yang hanghang.

Ntho e kileng ka utlwa ka mashonisa ene, re hona le e mong wa mme ya neng a ile ho mashonisa. Yaba mashonisa o nka bukana ya hae ya boitsebiso, tokomane ya hae ya boitsebiso ya dula ho yena a emetse hore tjhelete eo e tle e lefe. Ka ha tlokotsi e itlhahela fela mabaka a le siyo ho etsahale hore enwa motswalle wa rona a fete bophelong, a hlokahale. Ba leloko ha ba fihlile, a ba mathata. Ka ha o tlamehile ho fumanwe bukana ya boitsebiso. E laba mathata ana ana a haesale hoo ka mora nako hobane ha di entse sephiri a sa jwetsa batho. Ka mora nako ho ile ya ba ha tsamaya ho so botsiswa hore, ebe ha hona mo kileng a nka mashonisa teng? Tjhe, e ile ya ba mathata hore motho oo a patehe ka ha bukana ya boitsebiso ene le siko ene ke yona ntho e hlokahalang.